Ngikhiqize, umkhiqizo ongaphezu kwalo okade ngowukhiqiza, uma kuwukuthi noma ngingandisa okunye engikudayiseli ukuze ngithole imali ethe ukuthi xaxa ebhizinisini.

Amabhasi ashibhile kunezinye izinto zokuhamba, okwenza kube lula abantu bekhethe amabhasi kunezinye izimoto.

Amathuba omsebenzi, ngandise nezinto zokuthutha impahla leyo, eyiswe kwezinye iyindawo, noma kwamanye amazwe angaphandle.

Ngivula imizila eminingi, bese ngandisa i-transport, izithuthi zokuthi zithuthe iyimpahla eyindaweni ezahlukahlukene.

Yizithuthi zesonto ezenza inzuzo enkulu.

Naye sihleli, ecofa ifoni yakhe, nami ngiyicofela eyami. Sijabulelane nje ukuthi sihleli ndawonye, siyovakasha la sasiyovakasha khona.

Kulayishwe izimpahla eziningi, okuningi kuhanjiswe ngojantshi ngoba konga ophethiloli nakho okunye.

Ukuthi umphakathi kumele ubhale incwadi ehlelekile, uwuyise kwamasipala, ukunxusa ukuba iyicelo zabo, noma iyikhalazo zabo ziphendulwe ngokushesha.

Ephile yini ukugibela amatekisi, njengoba nje kube nenkinga yeyiteleka. Umuntu engazi ukuthi uyogibela kanti cha, akufanele, egcine esethola amachaphazelo noma ukulimala.

Ukuthi abashayeli babo bakuthole, bathole ukuphumula okwanele, futhi bebe babili ukuze omunye uma kuwukuthi usekhathele, amsize nalo omunye, kuze kugwemeke iyingozi zokuthi umuntu uzelile, walala.

Yonke imithwalo yami ngiyiphosa endizeni ngokushesha. Zindize or iqala igxume.

Futhi angiphathekile kahle ngoba lenkinga yama-potholes inkinga esiliphothwe kakhulu, Ningizimu yonke jikelele, kodwa ayisukunyelwa. Lokhu kuthiwa iyicelo zethu ziyazwakala, kodwa asikho imnyakazo ayikho yokuthi izwakele.

Amabanga amade ngoba impahla yakho uyazi ukuthi isuke iphephile la, la isuke ihamba khona.

Ukuthi kubekhona onogada bemgwaqo abagadayo ukuthi abashayeli bayayilandela imithetho yomgwaqo, njengoba injengoba.

Ngoba ngisuke ngijahile, ngilinde ongehla. Uma esehlile ngihlale phansi-ke ke.

Kumele aphucwe igunya lokushayela ngoba manje engagcina eselimazisa nabantu laba, abagibeli, nabanye abashayeli. Iyincwadi nje kumele aphucwe.

Eyesikhathi, kungenzeka ujahile. Ibhasi lingafiki ngesikhathi, ugcine uba-late nala ophuthumayo khona.

Tekisi abajabule neze ngoba bebona ukuthi amabhasi ashibhile kunamatekisi.

Angagcwali kakhulu uma elayishaywa, alingane kahle kuze iyinqola zingasindwa.

Umasipala noma lapho abangakwazi khona ukuthi belungise umgwaqo ngokushesha.

Angizizwa ngiphephile kuwo ngoba sisuke sigibele nabantu abaningi. I-Bolt, eyi angiphephile ngoba eyinkundleni zokuxhumana sesisuke sabona ukuthi bayathumbana.

Ezingcono ngoba imali bayayithola.

Ngizizwe kahle ngoba manje, eyi into oyilinde isikhathi eside, ugcine ungasabi nokuyithanda, nokuyamkela, ngoba usuke usuphelelwe wuthando.

Ngoba, eyi izinto manje seziyabiza and zimba ephaketheni. Abantu abasebenzi.